Ke batla ho kgutlisa setso setjhabeng sa ka ka ho rekisa dijo tsa setso hobane ke a bona hore ha hona motho a tlang ka leqheka lena le ke le nahanang.

Le ho etsa bojwala ba sekgalekgale kapa o ka re ba setso, ba bang matlo ao ba wa sebedisa ho bua le badimo ba bona.

Ha ne ke lo shebella batjha ba bapala dipapadi tsa bona, ke ile ka makala ha ke bona bohle batho ba tswile, ho le monate ebile batho ba inwella bojwala ba bona ho bontsha hore lethabo le teng mona ebile le batjha ne ba ikemiseditse haholo ho bapala hobahe ba bona batswadi ba bona ba tswile ba tlo ba shebella.

Batho ba romellwang ho ya lelapeng la ha bo kgarebe re tseba e le bomalome, ke bona ba lo tsamaya ba o buelle le kgarebe eo o batlang ho e nyala.

Hangata haholo ha o phela bophelo ba sekgalekgale o tlo fetwa ke ntho tse ngata tsa sejwalejwale hobane kelello ya hao e tshwere ntho tsele tsa kgale tse horeng keng di ka se sebetse bophelong ba hona tje. Ho ya ka nna moetlo o se o lahle empa o tswellepele ka bophelo.

Basotho ne re ba tseba ka ho apara kobo le ha ho tjhesa ebile ba apare le dikatiba tsa bona ba palame dipere. Empa hona tje dilo dintho di tjhentjhitse hobane ha ba sa etsa jwalo ka ha ba tlwahetse ho di etsa kgale.

Kereke ke sebaka se motho le motho o tshwanetse a thabe, a ikutlwe a bopehile.

Mokgotsi wa ka, o jwetse hore beke e tlang ke a tsamaya ke ya Qwaqwa ho lo bona nkgono wa ka. Ke thabile haholo ha ke nahana dijo tse ke lo di ja, e leng papa ka morokgo le ona papa ka lebese hobane ke qetetse kgale. Ke rata dipitsa tse entsweng ke nkgono wa ka, ke thabile haholo.

Batho ba tshwanetse ho ema ka maoto, ba ikemisetse hore ba tsebe hore ba tswa kae hobane moo ba tswang teng ke hole ebile moo ba yang teng ke hole. Ba tshwanetse ho tlisa setso sa bona ka tsela e lokileng. Diphoso tsena di qadile ha ne makgowa a qala ho di etsa le bona. Ke nahana phoso e qadile moo.

Nna ke ithatela mmino ona o bitswang ka Mapiano. O fetotse setjhaba sa rona ka tsela e nngwe e thabisang. Ha hona motho a sa rateng aMapiano, haholo ho batjha.

Eya, ke ile ka se ha sehwapa se entsweng hae empa nna ke ithatela sona se entsweng mabenkeleng hobane ke ithatela sona, se na le di-spice tse ngata haholo.

Ke nahana ke hobane ke yona e ntshang senyama kapa lefifi leo o le nkileng mabitleng.

Eya, ke a dumela. Nako ya bona ha ya tshwanela ho tshwana hobane ntate le mme ha ba tshwane, ke ka moo ke nahana hore mme o tshwanetse ho ila nako e telele, ebe ntate o tshwanetse ho ila nako e nyane.

Ba bang batho ba baholo ba kenya ngwana thapo thekeng kapa molaleng hore tsohle tse mpe di ska mo atamela.

Nna ne ke apara kobo e kgubedu, ke tshware koto, ke tshware le entsweng ka bojwang le dikgohlopo maotong. Moaparo boo ho ne ho bontsha hore ke moholo setjhabeng.

Eya, ke nahana ho ka ba bobebe ho bona ha ba ka ithuta ka Sesotho hobane ke leleme la batswadi ba bona, ba ka utlwisisa dipotso bobebe.

Ne ke utlwa ke sa e utlwisise hantle hobane ha ya loka le bana le bona ba na le maikutlo, ba kgalla tse ding tsa dijo. Ho ya ka nna ba loketse ho ja se batswadi ba se jang hore le bona ba kgotsofale.